Yeyona ndawo yokuthatha ikhefu ekhuselekileyo apho amafutha emoto athiwa khona kunoba umntu amisele emgaqweni. Yeyona ndawo ekhuselekileyo le.

Umqhubi wemoto angahambeli kumgca umthubi ovamiswe ukusetyenziswa kakhulu ngabaqhubi beebhayisikile, naye xa eqhubayo ahlale ewajongile.

Into eyona inzima ngawo umsebenzi lukhuseleko ngoba uthi usahamba bafike oonqevu bavule yona le trakhi uhamba ngayo, babe imithwalo. Yiyo nje into enzima.

Ndicinga eyona nto ibenza ukuba boyike kukubona kwiindaba nakumakhasi onxibelelwano xa ithe yawa inqwelomoya kuba kancinci uba bekhona umntu osindayo. Ixesha elininzi bayabhubha bonke abantu kuleyo nqwelomoya, abantu ke ndithi boyika ukufa.

Mna xa ndizawuhamba umgama omde ngebhasi ndiye ndikhethe ibhasi esemgangathweni ukuze leyo nto izawundenza ndingabi nalo ixhala endleleni ndihambe nje ndikhululekile.

Urhulumente ukhusela abantu ngoba imoto yakho xa ingekho semgangathweni kulula ukuba yenze iingozi, iingozi ezizawuthatha imiphefumlo yabantu abangenzanga nto.

Uloliwe uyayithwala imithwalo iimpahla zasendlini, uyakuthwalela neemoto.

Uhambo lwendlela ndiye ndiluthathe nosapho lwam. Loo nto iye iyenze lula ngoba siyalucwangciswa uhambo lwethu, sihamba sithatha ikhefu endleleni side siyofika apho siya khona sihamba singangxamanga endleleni.

Xa ndiphuma eGoli ndisiya eMpuma Koloni ndihamba ngebhasi, ibhasi yakhona ihamba ngobusuku. Zihamba ubusuku bonke siyofika ngakusa, ndiye ndilale ubusuku bonke xa ibhasi ihamba kamnandi.

Ngokoluvo lwam iingozi zeemoto zenziwa ikakhulu ngabantu abaqhuba bephantsi kweempembelelo zotywala baqhube ngapha komlinganiselo wendlela khathalelanga abanye abasebenzisi bendlela.

Ndiyaxolisa, besingayazi ukuba apha ezi moto azivumelekanga. Kodwa ingxaki ngoku endinayo imali le siyiphatheyo ayanelanga ukuba singasebenzisa olunye uhlobo lwesithuthi. Asazi ke uba singenza kanjani, bhuti, okanye sihambe siyoyimela ngaphandle kwase-mall.

Ukunyoluka kwamagosa ezendlela ngoba befuna ukunyoba yenza ukuba abantu abahamba ngeemoto ezingekho semthethweni ezingekho selungelweni ziyenze iingozi ezawubulala imiphefumlo yabanye abantu, ezawuthatha imiphefumlo yabanye abantu babe bona befumene imali.

Njengomqhubi wewteksi into endiyithandayo ngomsebenzi wam kukuthwala abantu ndiyabahambisa ndiyobabeka kwiindawo abaya kuzo ndibahloniphe bafike bafike bephila apho baya khona.

Mntanasekhaya, kumele ufumane umnqwazi wesikhuseli sasentloko ngoba ibhayisekile le ayikhuselekanga ncam ukuhamba nayo phakathi kweemoto kule dolophu yethu inkulu kanje.

Lo ngumzuzu obaluleke kakhulu ngoba ukwazi ukucinga kakuhle ingqondo ibethwa ngumoya, iingcinga zakho nje ziyaphola xa uhamba ngeenyawo.